Hu ambariwa miṅwenda kana wa wana vhaṅwe vho ambara sialala ya miṅwenda ya Tshivenḓa, vhaṅwe yatshi Tsonga vhaṅwe ya maṅwe mashango zwi tshi khou bva kha uri vhathu henevho vha khou ṱoḓa sialala ya tshifhi ifhio.

Ndi ḓipfha ndo takala vhukuma uri vhathu a vhongo ḽaṱa sialala ḽavho, vha kha ḓi ḽi shumisa u swika zwino ndi zwavhuḓi u ḓi wana wo ambara zwiambaro zwa sialala u tshiya zwimimani, zwo fhambananaho kana zwo khetheaho.

Ee, zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓivha zwa ndeme kha musalauno, ngauri zwi to sumbedza uri vhathu a vhongo ḽaṱa mvelele yavho ya kale vha kha ḓivha vho ima khayo u swika na zwino.

Vhathu vha vhuponi hahashu vha takalela sialala ḽa Tshivenḓa vhu wana vho ambara miṅwenda yo yaho ngau fhambanana ya Tshivenḓa, vho ambara na makunda ahone na milenzheni na zwanḓani u sumbedza uri vha khou i takalela mvelelo yavho.

Vhulungu vhuvha vhu tshi khou shuma u khavhisa zwiambaro zwa sialala zwena ambara, ngauri naho vho wela khazwo zwithu zwa sialala zwivha zwi tshi khou tou sumbedza uri muthu hango u laṱa mvelele yawe naluthihi.

Vhafumakadzi na vhathu vha tshinnani vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho kha zwiambaro zwa sialala, ndi ngauri vhanna u wana vho ambara dzi hembe vhafumakadzi u wana vho ambara miṅwenda yanga nṱha na yanga fhasi na ya makunda.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwa sialala tsha amba ngaha vhufa hanga, ndi uri muthu hango tea u laṱa mvelele yawe a tevhelela mvelele dza vhaṅwe muthu utea u ḓiphina nga vhufa hawe kana nga zwiambaro zwa sialala zwa vhufa hawe.

Musi wo fhedza u ambara zwiambaro zwa sialala kana u tshi vhuya hanefho zwimimani, utea u zwi bvula wa zwi vhea zwavhuḓi kana wa thoma wa zwi kuvha wa zwi vhea zwavhuḓi, uitela tshifhingani tshiḓaho hu tshivha na zwiṅwe zwimima u kone hafhu u zwiambara ngauri zwiambaro zwa sialala azwi ṱahali.

Zwiambaro zwa sialala ri kha ḓi zwiambara ri nga uḓi kukumusa na kha tshifhinga tsha zwino hu sina uri ndi tshifhinga tshifhio, ngauri ri pfha mvelele yashu i yavhuḓi vhukuma na zwiambaro zwashu zwa sialala zwi zwavhuḓi vhukuma zwi tshi ri fanela, muthu utea u ḓi kukumusa nga zwiambaro zwa hawe kana nga lushaka lwawe kana vhufa hawe.

Fesheni ya shango ḽoṱhe vhathu vha sumbedza nayo vha tshi i takalela vhukuma, ngauri u wana vhathu vho ambara zwiambaro zwo fhambananaho nazwo zwi a takadza u vhona vhathu vho ḓi nakisa nga fesheni.

Ndi vhona unga vhaswa vha musalauno vha funa zwiambaro zwa fesheni u fhira zwiambaro zwa musalauḽa, ngauri vha vhona zwiambaro zwa musalauḽa zwi ngasi tsha vha fanela kana u tshimbila vho zwiambara vha vha na ṱhoni.

Zwiambaro zwa sialala zwo ṱanganyiswa na zwitaela zwa musalauno uri na vhaswa vhaḓo kona u ambara vho, u wana zwi tshi khou vha fanela u wana ho itiwa na zwikete kana ho rungiwa na zwikipa zwa pangiwa malabi a zwiambaro zwa sialala, wa wana ngoho zwitshi khovha dzula vhukuma.

Zwi ṱuṱuwedza uri vhathu vha tea uḓi nakisa nanga fesheni ya ṋamusi, vha sa to ḓi nakisa nga zwiambaro zwa sialala fhedzi na fesheni nayo yo tendelwa.

Ndi vhona zwi songo khakhea u ambara zwiambaro zwa sialala na maṱeki kana marukhu, ngauri nazwo zwivha zwi tshi khou wela kha sialala ungasi wane kanzhi huna vhurukhu ha sialala kana maṱeki a sialala nga maanḓa kha saidi ḽavha tshinnani, fhedzi kha vhathu vha vhasidzana kana vhafumakadzi hua wanala na zwienda zwa hone zwa sialala kana zwikete.

Zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi rungiwa u itela zwimima kana zwifhinga zwa musalauno vhathu a vhongo litsha u runga, ngauri hu yavha na zwimima zwinzhi kana mitambo minzhi ine yavha i tshi khou ṱoḓa zwiambaro zwa sialala, zwa siya vhathu vha tshi khou ya u zwi rungisa unga tsumbo vhanga ḓiya vha rungisa miṅwenda.

Kha waḓirobo yanga huna zwiambaro zwa fesheni zwine zwa dzula kha saidi yahone, havha na zwiambaro zwa musalauno zwa mvelele zwine zwa dzula kha saidi yahone.

Ee, vhaṅwe vha yavha na mutsiko wau ambara zwiambaro zwa musalauno, ngauri vhavha vha sina tshelede ya u zwi swikelela vhathu vha maḓuvhano vha ambara zwiambaro zwo ḓura zwa musalauno, vha ambara zwiambaro zwa madzina.

Ndi vhona unga mushumo wa khotsi muṱani ndi u tsireledza muṱa wawe na vhana vhawe khathihi na u sapota muṱa wawe kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi kho itea.

Mushumo wa mme nawo ndi wa ndeme vhukuma na mme u tea u tsireledza vhana vhawe a tsireledza na muṱa wawe na ngauri ndi zwinzhi zwine zwa nga itea ende a si zwoṱhe zwine vhana vha nga zwi kona zwiṅwe zwi ṱoda mme muṱani.

Huna zwithu zwinzhi zwine wa nga zwi tenda wa tendelana nazwo uri muṱani miṅwe vha shuma ngauri hu na midzimu vha a phasela fhasi vhaṅwe a vha tendi khazwo.

U wana ho vhidziwa vhathu vha tshirema ho vhidziwa rengiwa na dzimbudzi ha dovha futhi ha itiwa na mahalwa.

Ndi nḓivho ya uri muthu muswa ha ngo tea u tshimbila o sia muvhili wawe nnḓa u tshi kho vhoniwa nga nnyi na nnyi muthu u tea u ṱhogomela muvhili wawe a u dzumba.

Ri tea u amba nga luambo lwashu huṅwe na huṅwe hune ra ya u sumbedza uri ri a ḓiphina nga vhuḓiṱalusi hashu kana ri a ḓiphina nga mvelele yashu.

Ndi zwa ndeme u vhulunga luambo lwa hanu shangoni ḽa ṋamusi ngauri hu na tshaka nnzhi dza dzinyambo ni nga ḓi ṱuwa na ya maṅwe mashangoni na swika na laṱa luambo lwanu na shumisa luambo lwa vhaṅwe, ndi zwa ndeme u ḓiphina nga luambo lwanu na u ḓivha uri inwi ni bva gai.

Muthu a tshi khou bika mashonzha u lovhela mashonzha awe maḓini a u dudela u thoma a dovha hafhu a vhea tshibodwana tshawe musi o lovhela mashonzha a lindela mashonzha heiḽa a tshila no fhelela zwavhuḓi, a ita maṱamaṱisi a ita nyala a shela mashonzha awe a mabika zwavhuḓi a dzula fhasi a ḽa.

U wana hu tshi khou bikiwa dzi thophi ha bikiwa zwidzimba na zwiṅwe zwiḽiwa zwa tshikale zwinzhi zwinzhi zwa sialala.

Musi muthu a tshi bika magulu u thoma a ṱanzwa magulu awe a dzhia bodo yawe a vhea muliloni o vhasa na mulilo, a tshi fhedza a shela magulu awe a shela maḓi a u itela u uri magulu awe a vhibve a ḓo kona u ḽea a gwagwamisa magulu awe zwavhuḓi o shela maḓi manzhi u swikisela magulu awe a tshi vhibva a kone u shela zwine muthu a khou ṱoḓa u shela.

Vhaswa vha maḓuvhano vha tshi bika a vha tsha shumisa dzi nḓuhu u fana na zwakale zwa sialala musi vha tshi shumisa dzi nḓuhu u bika miroho na madovhi u wana vhaswa vha maḓuvhano vha tshi shumisa mapfhura kha tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi vhona unga vhaaluwa vha tea u to kuvhanganya vhaswa fhethu huthihi vha vha gudisa maitele a sialala a tshikale na u bika zwiḽiwa zwa siyalala uri vha kone u guda na u ḓivha u zwi ḽa.

Vhathu vha tea u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi tshifhinga tshoṱhe zwo no nga miroho na mitshelo.

Ndi tama ndi tshi kho ḓi wana ndi khou shuma sa nese u itela uri manese a kone u vha manzhi ḽifhasini ri ḓo kona u thusa tshitshavha.

Ndi vhona unga mishumo ine ya vha ya ndeme kha tshitshavha hu tea u vha na vhathu vhane vha sedzana na u ṱhogomelana na tshitshavha uri tshitshavha ndi tsha vhuḓi nahone a hu na vhugevhenga vhunzhi.

Nṋe ndi vhona unga vhathu vha mushumo vha muvhusoni a vhashumi vho ḓi funga vhukuma zwi tshiya kha sia ḽa u ṱhogomela shango kana muvhuso wavho ndi vhona unga a si zwavhuḓi vhukuma vha a ḓi dzhia na u ḓi kukumusa.

Ndi vhona unga u sa vha na mishumo fhano Afrika Tshipembe zwi ita uri na vhugevhenga vhu thome u engedzea zwihulwane ngauri u wana vhathu vha tshi kho isa dzi CV fhethu ho fhambananaho, fhedzi vha sa wane mishumo vhaṅwe vha itiswa dzi interview vha sa phase nga u wana ikonomi ya shango i tshi khou wa vhukuma nga u sa wana mishumo.

Muvhuso u tea u ita dzi learnership na dzi internship nnzhisa u itela uri vhaswa vha kone u wana mishumo kana hu zwa vhulimi zwi vha zwi songo khakhea tenda muswa a vha a tshi khou kona u ita tshiṅwe tshithu vhutshiloni hawe.

Maḓuvhano a hu tshena uri muthu anga si shume mushumo u fhio ngauri mishumo i vha i tshi khou konḓa mushumo muṅwe na muṅwe une muthu a u wana u ya u ṱanganedza zwi si na ndavha uri ndi wa hani.

Ndi vhona unga muthu u tea u thoma a tsheke uri afho fhethu hune a khou apuḽaya hone mushumo ho redzhistariwa naa nahone hu khou wela muvhusoni mufhiyo ngauri maḓuvha ano u wana vhathu vha tshi kho soko applyer na mishumo i siho ine zwa guma zwi kho ita uri vhathu vha gume vho vhulaiwa.